Ngokubuka kwami ukhona umehluko, phakathi kwe-Wi-Fi yasezindaweni zasemadolobheni neyasezindaweni zasemakhaya. Ngicabanga ukuthi le yasezindaweni zasemakhaya, ayibambi ngokushesha njenga le yasendaweni zasemadolobheni. Le yasey'ndaweni zasemakhaya, uma kunganetha kakhulu or umkhathi, umumo womkhathi utshintshe, nayo ingasuke ingabambi sidalo. Kodwa le yasey'ndaweni zasemadorobheni, ngisho nje mawuthi on, uphrese on button ka-Wi-Fi ngokushesha ingasuke ibambe ukudlula le yasey'ndaweni zasemakhaya. Njalo le yasey'ndaweni zasemadolobheni ngisho umumo womkhathi ungatshentsha kanjani, iyohlala nje ifana ibamba ngokushesha kudlule eyasemakhaya.

Ngingaba ngu-enjiniyela odinga ukwengeza usekelo lolimi lwasendaweni ohlelweni lokusebenza olukhona, ephu. Ngawenza kanjani umsebenzi futhi yiziphi izinsiza, resources, ongazisebenzisa? Ngingasebenzisa amafoni, ngoba cishe wonke umuntu unayo ifoni. And leyo ephu ngingayenza ibe yi-ephu okwazi ukuthi umuntu ma enayo angayithumela omunye umuntu noma engenadatha. Ngikwazi ukuyithumela omunye umuntu naye akwazi ukuyisebenzisa njalo le-ephu mawuyisebenzisa ingayenza ibe yi-ephu engadli kakhulu Idatha, idatha lo muntu, ibe yi-ephu nje idatha lakhona lithengwe nje ngentengo ephansi kakhulu, ukuze abantu babe baningi abathakazelela ukuyisebenzisa.

Ley'teshi, zigqugquzela kanjani ukuhlukahluka, diversity, nokubandakanya, inclusivity? Ley'teshi zisuke zifundise abantwana, zisuke kusuke kube ney'nhlelo zabantu abadala ezidlala emini of which emini iy'ngane zobe zikhona zimamele njalo zibhekile. Lokhuyana angikukhuthazi angikugqugquzeli, kube amafilimu abantu abadala kumbe iy'nhlelo zabantu abadala zisuke zifakwe ebusuku abantwana sebelele zingafakwa emini emini kufakwe iy'nhlelo zabantwana. Abantu abadala abaningi babhizi ngemisebenzi yabo abanye basemsebenzini. Emini nje abantwana mabebuya esikoleni babe nokulithutshana kwabo nje kwey'nhlelo zabo.

Chaza ukubaluleka kokuvikelwa kwabathengi kobuchwepheshe obusafufusa. Iziphi izimiso nemithetho esemuqoka ekuvikela abathengi? Abathengi abathenga ngobuchwepheshe kumele kube ngumuntu ophezu kweminyaka eyi-eighteen ukuze azi ukuthi lento ayenzayo, wenzani. Njalo kumele umuntu uma ezothenga ngobuchwephesha kungabi into enzima, kungabi into e-too complicated, ukuthi kumele uze uyiyele enyuvesi kuze ukwazi ukuthenga ngobuchwepheshe. Ama-ephu okuthenga ngobuchwepheshe, kumele wonke umuntu abe nawo ukuze kube into elula njalo ejwayelekile ukuthenga ngobuchwepheshe.

Zicabange ungudokotela odinga ukwenza ukubonisana, consultation, nge-telemedicine nesiguli endaweni eqhelile. Ungaqinisekisa kanjani ukubonisana okushelelayo nokuphumelelayo. Ngingasebenzisa into enjenge-video call, ukuthi ngikhulume ngimubhekile naye akhulume angibhekile ukuze lento engiyikhulumayo ayizwisise kahle. Njalo nencwadi ngingambhalela, nama-SMS ngiphinde njalo ngimuphe ithuba lokuthi uma ngabe enombuzo angibuze, nale enokufona ngamalephuthophu. Ikhona le kunokufonwa ngayo ukhulume nomuntu ngelephthophu ngimuchazele, naye angibuze imibuzo siphendulane sibe on the same page sonke. Njalo iya-saver isikhathi.

Xoxa ngobuhle nobubi bokubukela amamuvi ku-TV yesathelayithi nomngane wakho. Ungabaqinisekisa kanjani ukuthi bazame inkundla ehlukile? Isathelayithi, uma kungaqala imvula enomoya, eneziphepho, isathelayithi ivele ishintshe ibheke le, i-TV ayisabukeki, njalo nemuvi ayisabukeki. Ngingabaxwayisa ukuthi, kunokuthi basebenzise isathelayithi, bangasebenzisa amamuvi ngingawasebenzisa efonini, nakhona nakho ifoni maybe ibe nenkinga yenethiwekhi uma kunetha. Netflix, kungasebenza into enjenge Netflix.